Eka minkarhi ya khale ku senga masi a swi endliwa hi ndlela ya ntumbuluko a ku tirhisiwa xibye xo basa xi vekiwa hansi ka homu leyi faneleke yi sengiwa musengi wa yona a hlamba mavoko ma basa na yena kutani a tshama a khoma mavele ya homu hi mavoko mambirhi kutani a sungula ku senga masi a ma nghena endzeni ka xibye lexi baseke loko a sengise xisweswo masi lama a ma vekiwa eka ka ndhawu ya kahle lama nga ta hlayiseka kona a ma tirhisiwa ku nyikiwa swihlangi swi mama man'wani a ma tirhisiwa tanihi xixevo.

Endzhaku ka ku dlayiwa ka huku yi cheriwa endzeni ka mati yo hisa mati yo hisa ma endla leswaku masiva ya huku ma olova kusuka endzhaku ka nkarhi yi tshamile endzeni ka mati yo hisa ya humesiwa yi khomiwa hi ku tiya sungula ku susa masiva emirini wa yona huku u sungula enhlokweni u hluva ku ya fika makumu endzhaku ka loko masiva hinkwawo ma sukile yi cheriwa ka mati yo titimeta yo basa yi basisiwa yi hlantswiwa ku susiwa na masivi va matsongo lama nga va ma sele loko yi hluvisiwa endzhaku ka swona ya tsemeleriwa yi swekiwa.

Masi eka vana ma pfuna leswaku vana va kula kahle va tiyerile ma va nyika calcium leyi endlaka marhambu na meno swi tiya eka vanhu lavakulu ma pfuna ku sirhelela marhambu leswaku ma nga nyumisi ma tlhela ma vaviseka loko va kula va kula va va tiyile va kota ku ti fambela kahle eka miri ma pfuna ku tlakusa masi selula ya misiha mirini hinkwawo leswi endlaka miri wu kula wu tsakile.

I ntiyiso leswaku eka nkarhi wa khale loko ku dlayiwa homu yi nga ndlayiwangi hi ndlela ya kahle vadyi va yona a va lumiwa endzeni va khoma hi ku tsutsumela exiyindlwanini vo tala va a va tshemba leswaku ndlela ya kahle yo dlaya homu hi ku tsimba ncila wa yona yi khomiwa kutani yi dlayiwa kutani yi khomiwa nakambe leswaku ku huma ngati yi helela ku ri karhi kutani ku ri kona yi yevuriwaka yi tsemeleriwa yi hlantswiwa yi basa yi swekiwa hi mukhuva lowu loyi a yi dyaka a nga ta tsutsuma.

Emintini yo tala loko ku dlayiwile homu kumbe xiharhi xo karhi lexi xi lavaku ku yiveriwa ku yevula vavanuna lava va nga na vutivi na vuswikoti byo yevula nhlonghe wa xiharhi xexo kumbe xifuwo xexo xi yevuriwa hi vukheta na ku tirhisa tindlela to tala ta vukheta kutani yi hlantswiwa kahle yi basa yi nga se tsemeleriwa a ku nge yevuli un'wana na un'wana hikuva a swi endlisiwi xiswona ku fanerile ku yevula loyi a nga na vutivi bya swona.

I swa nkoka swinene leswaku ku susiwa mavoya kumbe ku yiveriwa xikhumba xa xiharhi lexi dlayiweke xi nga se endliwa nyama mavoya kumbe xikhumba xa swiharhi swi na switsongwatsongwana xi thyakile leswi endlaka swi nga hlayisekangiki ku va munhu a nga dyanga nyama leyi nga na xikhumba hi mukhuva wolowo swa yiveriwa swi endleriwa leswaku loyi a nga ta dya nyama leyi a heta ku dya a ha hlayisekile vutomi bya yena bya ha hlayisekile naswona xikhumba kumbe voya byi endla leswaku nyama yi nonoha a swi olovi ku yi sweka na ku yi dya.

Manyoro ya tikhemikhali ma pfuna hi ku kurisa ni ku engetela mbuyelo ma antswisa ntlhambi wa misava ma endla leswaku misava yi tsaka yi nona leswi endlaka swimilana swi kula swi tsakile naswona loko swimilana swi tirhisa misava swi dya misava ku va swi kula misava leyi ya hela kutani manyoro lawa ma endla leswaku misava leyi yi tsaka yi nona hambileswi swimilana swi yi dyaka yona yi ya mahlweni yi kula yi tala.

Misava na yona eka mikarhi yin'wani yi fana na vanhu yi lava ku dyisiwa yi lava ku nwisiwa leswaku na yona yi tshama rihanyo ra yona ri hlayisekile manyoro ya tikhemikhali ma endla leswaku misava yi nona ya endla leswaku misava yi vonakala yi ri leyi fumeke yi endla misava leswaku yi nga tiyi yi nga vaviseki yi nga khereki yi tshama yi ri hlayisekile yi nonile mikarhini hinkwayo hambi ku hisa hambi ko ta timpfula kambe yona yi tshama ya ha hlayisekile hikwalaho ka manyoro ya tikhemikhali.

Ndzi nga hlawula manyoro lama ma endliweke ekaya hikuva a ndzi tirhisi mali ku ma xava ma endliwe ekaya leswi vulaka ku i mahala xivangelo xin'wani i ku manyoro ma endliweke ekaya ma nonisa misava hi ndlela ya kahle ku nga ri yona ndlela ya ku va yi nonisa misava ku tlula mpimo misava ku fikela laha mi vavisekaka xivangelo xin'wana i ku yi kahle for ku va vana na byi swiharhi swi nga tlangaka kusuhi na yona yi nga va vavisi.

Ku endla manyoro ekaya vanhu va nga tirhisa swakudya leswi swi nga sala kumbe leswi swi nga lahliwa malongo kumbe vulongo bya swiharhi swo tala swo hambanahambana va tlhela va tirhisa musi wa ndzilo la ku va ka ku hisiwe swilo kona ku tekiwa musi wa kona marhambu lawa ma saleke marhambu ya ya ya tinyama va tlhela va tirhisa swimilana leswi swi tikumaka se swi boleke va hlanganisa swi endla manyoro ya le kaya.

Ndzi na lerikulu swinene leri ndzi byalaka dirivha lembe na lembe malembe yo tala ndzi byarile dirivha yo tala loko yi lulamisekile leswaku yi nga dyiwa ndza yi teka ndzi hlantswa ndzi lulamisa yi basa kutani ndzi yi chela emabikirini ndzi yi veka laha ku hisaka kona leswaku yi kota ku vila kutani loko yi virile ndzi yi fambisa eka michini yo hlantswa no gaya loko swi gayekile swi endla vhinyo vhinyo leyi ndza yi teka ndzi yi chela emabodlheleni mabodlhela lama ndzi xavisaka hi wona vhinyo ya mina kwala na le matiko handle.

Ensin'wini ya mina ndzi nga byala swifaki swifaki leswi loko swi lulamisiwile swi kurile ndzi nga swi sweka leswaku hi dya kwala kaya ndzi sweka ku xavisa kwale handle kwala tikweni ra hina loko swi omisiwile swi gayiwa swi endliwa mugayo wa vuswa wa mphungu wa vana ndzi nga byala timanga timanga leti to sweka ku dya na ta ku kandziwa leswaku ti sweka miroho swigugu na swilo swo tala swo hambanahambana ndzi nga swi ndzi nga byala ti tindluwa ensin'wini ya mina ndzi byala mathapi ndzi byala ntsumbula ndzi byala na mpatata .

Ndzi nga byala timanga ta ku dya na timanga ta ku kandza loko ti kandziwile ta ku cheriwa emiroheni ta ku endla swigugu hi tona hikwalaho ka ku va ta olova swinene ku tihlayisa ndzi swi nga lava ndzi ti byala hi mikarhi ya timpfula hikuva hambi ku nga ri na mati hi mikarhi ya timpfula mpfula yi nga cheleta timanga ta mina leswaku ti kula ti tsakile swinene na makamba lawa ma kula ma ri ya rihlaza kahle ma nga omi naswona timanga leti ta ku sweka na ta ku byala ta olova swinene ku hatla ti phuma na ku hatla ti kula ti va na makamba ku va timanga letinene to dyeka swinene.

Ku na nkova kusuhi na laha ndzi tshamaka kona swi ngo lava ndzi cela ntila lowu sukaka kwale na nkoveni wu ta fika laha ndzi tshamaka kona kutani ndzi chela tiphayiphi ta mati leti nga ta teka mati lamaya enkoveni ti ma tisa laha kaya ra mina ndzi ta endla leswaku ma nghena eka thangi ra mina ra Jojo laha ma nga ta hlayiseka kona loko se ndzi lava ku ma tirhisa ndzi to pfulela JoJo ma hela ndzi to tlhela ndzi ma koka nakambe kusuka enkoveni ku ta ta nghena eka Jojo ya mina ndzi tlhela ndzi lulamisa tikhemikhali leti nga ta ma basisa leswaku ma nga vi ya tihomu ntsena kambe ma ra va ma lulamisekile ku nwiwa na hi vanhu.

Swifuwo naswona swi va na mavabyi ku fana tanihiloko vanhu na vona va khoma hi mavabyi va vabya kutani va lova eminkarhini yin'wana swifuwo naswona swa khoma hi mavabyi swi tikuma swi vabya kutani swi lova kumbe mavabyi lawa ma endla leswaku swi nga noni swi nga tsaki swi kula swi swi nga tsakanga miri wa swona wu ri wu tsongo wu xanisekile swinene loko swi tlhaveliwa swifuwo switlhavelo leswi swi endla swi sivela mavabyi yo tala swi sivela swilo swo tala switsongwatsongwana leswi swi khomaka swiharhi swi susa na ti-bacteria ti nga kona eswikhumbeni swa swifuwo.

Ku sivela leswaku vuvabyi lebyi byi hangalaka eka purasi ra mina ndzi nga lava lava va nga na vutivi na lava nga na vuswikoti bya ku tlhavela swiharhi leswaku va ta va ta tlhavela swiharhi swa mina leswi swi nga khoma hi vuvabyi lebyi na leswi swi nga se khomiwaka ku sivela leswaku swi khomiwa hi vuvabyi lebyi na byona ndzi tlhela ndzi endla hi vukheta leswaku purasi ra mina ri tshama ri basile ri tshama ri basisiwa hi tikhemikhali to sivela ti-bacteria to sivela switsongwatsongwana hinkwaswo leswi swi nghenaka swifuwo swi nghenaka na vanhu hi mukhuva wolowo.

Vatirhi va mina va nga se sungula ku ba ku senga masi eka tihomu ta mina va fanerile ku hlamba mavoko ya vona ma basa kutani va basisa swibya leswi swi faneleke swi sengela meleka eka wona eka swona kutani a va tshama kusuhi na mavele ya homu leyi kutani va khoma mavele ya homu hi mavoko mambirhi va sungula ku senga masi lama ma wela eka xibye lexi xi nga basisiwa kutani va pfala swibya leswi va veka endhawini leyi yi nga hisiki hi leyi nga kufumeleki kambe leyi yi titimetelaka kahle leswaku masi ma nga boli ma nga onhaki ma tshama ma ri kahle.

Ndzi tshama ndzi vona va senga masi wa homu va rhange hi ku hlamba mavoko ma basa va lulamisa swibya leswi swi faneleke swi khoma masi lama va swi lulamise hi ku swi basisa hi mati yo basa va tlhela va swi basisa nakambe hi mati yo basa loko swi basile swinene ku ri kona va swi vekaka ehansi ka mavele ya homu leyi ku faneleke ku sengiwa yona kutani va khoma mavele ya homu hi mavoko mambirhi va sungula ku senga meleka lowu wu halakela ka swibya leswi va nga swi veka ehansi ka mavele kutani loko va hetile va ringeta leswaku wu nweka.

Ntsengo lowu va hakeleke wona a ku ri wa ku xava huku huku leyi nga na masiva leswaku va ya ekaya na yona va yi hluva kambe loko va lava leswaku huku leyi yi hluviwa hi mina kutani ndzi yi basisa kutani vona va yi xava yi nga ha ri na masiva yi yi hluviwile yi tlhela yi basisiwile ntsengo wa kona wu ta va henhla hikuva ndzi ta va ndzi tirhisile nkarhi wa mina ku va ndzi basisa huku liyani ndzi tshike ku endla swilo swa mina ndzi tshike na ku xavisa tihuku tin'wana ndzi va basisela huku leswaku loko va fika ekaya vo fika hi ku tsemelela kutani va sweka ntsengo wa kona wu ta va henhla ku ri na.